Goreng metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka tshedimosetso? Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka kgolagano le di-server-a tse di kgakala go fitlhelela tshedimosetso ya motshameko, go tshwantshanya batshameki le go motshameko wa mo inthaneteng. Metshameko e tlhoka go ananya tshedimosetso le di-server-a ka nako ya nnete go tlhabolola maemo a motshameko, go latedisa metsamao ya motshameko le go netefatsa maitemogelo a motshameki a a borethe. Se o se tlhokang go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, kgolaganyo ya inthanete e e tlhomameng le e e bonako e botlhokwa fa o tshameka mo inthaneteng, o tla tlhoka sediriswa sa go tshameka se se jaaka console, PC kgotsa sediriswa sa se senang le ditlhaloso tse di tlhokegang tsa . Metshameko e mentsi ya mo inthaneteng e tlhoka gore o ikwadise kgotsa o e reke gangwe fela gore o kgone go bona diteng tsa motshameko le ditiriso tsa mo inthaneteng.

Dipuso di tlamela ka matlole a mananeo a tlhabololo ya metshameko a bašwa ka maiteko a a farologaneng go akaretsa le dipuso di thusa mekgatlho ya metshameko, dikolo le ditlhopha tsa baagi ka madi. Go tlhama mafaratlhatlha a metshameko, mananeo le di talent-e, dipuso di beeletsa mo go ageng le go tlhabolola dikago tsa metshameko tse di jaaka mabala a metshameko, mabala le dikgotlatshekelo go tlamela bašwa ka phitlhelelo ya katiso ya boleng le mafelo a kgaisano. Dipuso di duelela mananeo a go katisa le go katisa ditleliniki le dikampa go tlhapologa bokgoni le kitso ya baatlelete ba ba . Dipuo di tshegetsa mananeo a go supa le go tlhabolola di-talent-e go supa le go godisa baatlelete ba ba ba ba nang le bokgoni. Gantsi dipuso di tlamela ka madi a mananeo a metshameko mo dikolong, di rotloetsa thuto ya go itshidila mmele le go tlhabolola metshameko mo bašweng.

Dikgwetlho tse motho a ka kopanang le tsona fa a dira motshameko o a o ratang go ka mo direla letseno la kwa thoko e tsoga a na le tiro e a dirang e tsepameng ya letsatsi ka letsatsi. Go lekalekanya tiro e e tlhomameng ya letsatsi le letsatsi le katiso, kgaisano le maitlamo a mangwe a a amanang le metshameko go ka nna thata. Go latelela motshameko ka maemo a a kwa godimo go ka batla mmele, go ka ama go dira tiro le boitekanelo ka kakaretso. Go tsaya karolo mo metshamekong go na le kotsi e e tlholegileng ya go gobala e e ka amang bobedi, tiragatso ya metshameko le go tlhomama mo tirong. Go bona lotseno lo kwa fa thoko go tswa mo metshamekong go ka nna ga seka ga bonela kwa pele ka dilo tse di farologaneng tse di jaaka , madi a meputso le dithulaganyo tsa dikgaisano tse di amang lotseno. Go gaisana mo maemong a a dirang lotseno go ka oketsa kgatelelo., go ka ama go itumelela go dira sentle.